Lapho uZiyanda ehamba ngaphandle komugqa, qinisekisa ukuthi uyamuzwa, uyamuzwisa induduzo umkhumbuze ukuthi akalona iphutha elikhulu futhi umnike ithuba lokubuyela emdlalweni ngesikhathi esifanayo. Xoxisana noZiyanda ngasese umkhumbuze ukuthi umgomo oyinhloko ukuzijabulisa bese ukhuthaza umoya wokudlala olinganayo.

Yonke into eyenzeka ngaphakathi kwesikhathi esibekiwe kufanele ihambisane nendawo okukhulunywe ngayo ukuze umsebenzi uthole ulwazi olufanele. Ngesikhathi ngidlala umshikashika nabangani bami, ngakhumbula ukuthi ngake ngahluleka kakhulu emdlalweni we-capture the flag. Ngazizwa ngidumele kakhulu, kodwa abangani bami bangikhuthaza, bangitshela ukuthi akulona ukuphela komhlaba futhi bangisiza ngazilolonga ukuze ngibe ngcono.

Uma izikole zaseNingizimu ze-Afrika ziqala ukufaka imdlalo yesintu ezinhlelweni zayo zokufundisa umzimba, kungenzeka kube khona izinga eliphakeme lokubandakanya komzimba. Ukuthuthukiswa kwamakhono ahlukahlukene njengamakhono okuxazulula izinkinga nawokusebenzisana, ukuqhakambisa amasiko nokukhulisa ukuqwashisa ngamasiko kubafundi kanye nokuhlinzeka ngendlela ejabulisayo nefinyelelayo yokuzilolonga.

Yebo, ngicabanga ukuthi imidlalo yesintu ingaphila esikhathini sobuchwepheshe uma nje kwaziwa imizamo eyokushintsha ukuze ihambisane nesikhathi ngaphandle kokulahlekelwa umongo wayo nokuthi ijulise ukuxhumana phakathi kwabantu ngokomzimba nasemakhono.

Konke okwenziwa endaweni okukhulunywa ngayo okwamanje kufanele kwenziwe, kucatshangelwa indawo okuyo njengayo njengamanje yendawo okukhulunywa ngayo. Yebo kungenzeka ukuthi imisebenzi okuzilibazisa ungenise imali eningi kunomsebenzi ovamile we-nine to five, ikakhulukazi uma umuntu enza izinto nentshiseko futhi ekwazi nokuzimaketha kahle. Kodwa ukuba nohlelo oluqinile olusekayo, njengoba abanye abanikazi bamabhizinisi endawo abaqale emancane futhi banweba amaphrojekthi abo eseceleni, kuvame ukuba isihluthelelo sempumelelo ehlala njalo.

Izindlela ezingcono kakhulu zokuphatha nokugcina impahla ezemidlalo yesikole zihlanganisa ukubeka uhlelo olucacile lokubhalisa nokululandelela impahla, ukwenza uhlelo lokuyihlaza nokuyilungisa njalo, ukuyigcina endaweni evikelekile nasekuhlanzekile, nokuba nesabelomali esanele sokuthenga impahla entsha nesokulungisa endala.

Uma ngingamema abangani abathathi ukuthi bezodlala umdlalo, ngingamema uMandla, uThandeka, noSipho ukuthi sizodlala i-dominos ngoba kuwumdlalo olula ojabulisayo futhi odingeka kakhulu ukuqonda nokujwayela ukucabanga ongenza abantu bahleke futhi akhulume.

Ezimisweni zokuphepha zemidlalo ehlukene ikakhulukazi lezo ezisengozini enkulu yokulimala kubalulekile ukuba kube khona imishini wokuzivikela efanele nehlala nehlala njalo njengama-helmets, ama-mouth gaurds, nama-pads ukuqeqeshwa okufanele kwabafundisi nabadlali ezindleleni zokuphepha nokunikeza usizo lokuqala, ukukholwa kwempilo njalo wabathintekayo ngaphambili nangemuva kokudlala, kanye nokulawulwa okuqinile kwemithetho yomdlalo ukuze kuncishiswe izingozi.

Izikole zingathola uxhaso lwezimali zezinhlelo zemidlalo ngaphandle kwesabelomali esijwayelekile ngokuqhuba imicimbi yokuqoqa imali, njengokudayisa amakhekhe imidlalo yobungane noma ama-walkathons okufaka izicelo zoxhaso ezinhlanganweni ezingenzi, ezingenzi inzuzo ezifana ne-Adopt School Foundation, Drawing Sport Foundation Trust, Leria Sport for Good Foundation South Africa noma i-Sport for Lives.

Izikole zingaqinisekisa ukuthi bonke abafundi bafinyelela ngokulinganayo ezikhungweni zemidlalo ngokuthi zihlele izinto zokuthutha kubafundi abahlala kude. Zifaka ezinhelo ezikhuthaza ukubandakanyeka kwabafundi abakhubazekile, futhi zithole ukuxhasa olungasiza ekunikezeni umshini, imishini nezinsiza kubafundi abasele.